Arali ndi sina zwiambaro zwo teaho uya munyanyani i nonga miṋwenda, ndi tea uvha na ngoho kha ku ṱhama yanga ndi mavhudze uri thi koni athi nazwo, ngori na ene muṋe utea uvha atshi khou zwiḓivha ammbudze no zwori ndi nga kona na uḓa ndi songo ambara miṅwenda kana ndi ṋambe ndi dzule ndi saye ngori ndi ḓovha ndi songo fana na vhaṅwe, ndi khwiṋe u amba ngoho kha mungana wau uri mungana ndi ngasi zwikone u ambara miṅwenda ngauri thina ri nga zwi itisa hani, then ndi ḓo ndi hone ndi tshi ḓo kona u pfhana na mungana.

Vhanna vha vhavenḓa vha ambara zwithu zwi nopfhi tsindi, tsindi ndi zwithu zwi noitiwa nga mikumba ya zwipuka zwo fhambananaho sa tsumbo, unga ita nga mukumba wa mbudzi kana wa kholomo. Zwino tsindi ndi tshithu tshine tshi ambariwa nga vhanna vha vhavenḓa fhedzi.

Muthu hu tshipfhi aḓe o ambara zwiambaro zwa sialala vhuṱamboni kha Tshivenḓa, huvha hu khou ambiwa zwithu zwi nonga kha vhafumakadzi miṅwenda, masheḓo kha vhanna zwithu zwi nonga dzi tsindi na zwithu zwo fhambana fhambanaho, ndi zwone zwine zwa kho ambiwa zwithu zwa sialala.

Vhuponi hune nda dzula hone munna u ṱaluswa ngo u ambara zwithu zwi nonga marukhu na madzhakete, arali munna o ambara dzibadzhi, marukhu na miṅwadzi ya ṱhohoni ndi ene muthu ane ra muṱalusa sa munna.

U ambara milinga na malungu zwa sialala zwi zwa ndeme nga maanḓa, uri zwi ṱaluse uri hoyu muthu uya zwi pfhesesa hune abva hone, uya pfhesesa nga nḓila ine aluswa ngayo uya pfhesesa na ngori u muvenḓa o bvaho gai, zwino haya malungu avha a tshi khou sumbedza u pfhesesa nau ḓivha culture yawe, uri hoyu muthu ndi muvenḓa mubikwa na ive.

Nga Tshivenḓa muthu o maliwaho wa mufumakadzi utea uri a ambare zwithu zwine zwa ṱhonifhea, utea u ambara dzi rokho kana zwikete a dovha a kanyela na thavhula nga ntha, ṱhohoni utea uri avhe na tshithu tshine atshi vhofha zwi nonga dugu kana berete.

Kuambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku a muvhonisa na ṱhonifho ine avha nayo kha tshitshavha, zwino mufumakadzi o ambaraho zwavhuḓi ua vhonala sa muthu ano ṱhonifha.

Mivhala ya miṅwenda kha tshivenḓa huna zwine ya amba zwone, mutswuku u amba u takala, mutswu u amba zwithu zwine zwa nga mbulungo, zwino arali muthu o ambara zwi miṅwenda uvha a khou ya na nga nḓila ine a khou ya hone na nga fhethu hune a khou ya hone, na nga bepha ane a kho ane a khou ya khaḽo miṅwenda yo fhambafhambana nga mivhala, i sumbedza u fhambafhambana ha mishumo ine a khou ya khayo.

Nyambadzo ya sheḓo ivha i tshi khou itela uri vhana vha ḓi ṱongise nga zwine vha vha zwone na mivhili yavho, zwino nga Tshivenḓa sheḓo ḽa ḽi tshi ambariwa nga vhasidzana vhaṱuku vhane a vhathu maliwa vhane vhavha vha kha ḓi ṱoḓa uri vha vhoniwe nga vhanna, zwino sheḓo ḽivha ḽi kho itelwa uri vhana vha ḓi ṱongise nga mivhili yavho.

Uya nga ha nṋe ku ambarele aku vhonali kuna masiandoitwa kha muthu ozwi ambaraho, muthu muṅwe na muṅwe utea u tendeliwa u ambara nga nḓila ine azwi funa ngayo thi vhoni huna vhundeme vhuhulu vhune hambiwa nga zwiambaro, ngori zwiambaro zwi tea uri zwiambariwe nga muthu ane a khou zwi funa nga tshifhinga tshine a khou tshi funa, muṅwe na muṅwe u na ndugelo yau ambara nga nḓila ine a pfha a khou funa ngayo.

U ambara zwiambaro zwi no sia zwipiḓa zwa muvhili nnḓa na kale na kale zwovha zwi hone sa tsumbo, vhasidzana vha vhavenḓa vha tshi ambara mashaḓo masheḓo hayo ovha a tshi siya zwoṱhe nnḓa hu sina na zwo dzumbiwaho, zwino asi zwi tshiimo zwiswa kana zwithu zwiswa zwine zwa khou ḓa na fesheni, ndi zwithu na zwine zwa kale na kale kha murafho wa kale na kale wa vhavenḓa zwovha zwi zwone zwine zwa vha hone zwine khou itea, vhana vha vhasidzana vho vha vhatshi tshimbila maḓamu a nnḓa, zwino ahuna zwine zwa mangadza.

Vhathu vha tshi vhona muthu o sia zwiambaro nnḓa vha muvhona nga nḓila ine asi yavhuḓi, vha musedza nga maṱo asi avhuḓi vha muhumbulela uri hoyu muthu ndi ndi veleṱe kana asi muthu wa vhukuma.

Sa mubebi ndi nga vhudza ṅwananga uri asi zwithu zwavhuḓi zwo uri a tame zwine mungana aita, muthu hango tea uri aye ngori ṱhama yanga iita mini, sa ṅwana utea uri a gudiswe nga nṋe mubebi wawe a kone u pfhesesa vhundeme ha uḓi ṱhonifha nga tshifhinga tshoṱhe.

Ndi funa nga maanḓa hezwi zwiambaro zwi nopfhi madzhini mabokhathi, a ntakadza ngauri ha koni uri u soko kuvha tshifhinga tshoṱhe, ende o khwaṱha aya fhedza tshifhinga namusi wo ḽi renga ḽia kona uri ḽi fhedze miṅwaha u naḽo.

Nyambaro i fhambana nga maanḓa zwi tshi ḓa kha vhafumakadzi na sialala, sialala aḽi tendi vhasadzi vha tshi ambara marukhu mara zwa zwino vhafumakadzi vhoṱhe vha ya kona uri vha ambare marukhu, nga tshivenḓa muthu ano ambara marukhu ndi vha vhanna, zwino sialala ḽi tshi fhedza ḽi kho fhambana zwi tshi ḓa kha mafhungo au ambara marukhu kha vhafumakadzi.

Uri hu savhe nau hangwa mvelele yashu nau laṱetshelwa nga maitele ra vha ri tshi ita ngao kale, hu tea uvha nau funza vhana vhane vha khou bebiwa zwino vha funziwa nga ha mvelele yashu husina u ima havha na mitambo ine ya itiwa nga mahosi vha dovhe vha vha humbudze uri zwithu zwoṱhe zwa tshi itiswa hani kale, vhana vha tea u pfhumbudziwa nga maanḓa nga mvelele ya vho makhulukuku wavho, ngori arali vha songo funḓedziwa zwoṱhe zwi ḓo fhalala a huvhe na maḓuvha manzhi ane a itiwa uri vhathu vhavha vhatshi khou humbula mvelelo yavho ya tshivenḓa.

Kha mvelelo yashu hu ambariwa miṅwenda zwifhinga zwinzhi kana dzi rokho dza zwinozwino zwo rungiwaho, ha dzheniwa ha dzheniswa na miṅwenda khazwo. Miṅwenda kha Vhavenḓa i sumbedza ṱhonifho nga maanḓa, i sumbedza muthu ane a ḓivha hune a khou bva hone, i sumbedza na hune a aluwa hone. Miṅwenda ndi zwiambaro zwine Vhavenḓa vha zwi funa nga maanḓa ende vha vhona zwi zwone zwithu zwo vha ṋeaho u ḓikukumusa, ngayo heyi miṅwenda.

Musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala ndi ḓi pfha ndo khethea, ndi ḓi pfha ndi na vhuḓi na ndi na vhuḓihulisi ha uri ndi vhonale uri ndi muvenḓa, ndo ambara sialala ḽanga ḽine nda ḓihudza ngaḽo zwi mpha uri ndi zwi pfhe uri ndi nṋe ndo khetheaho tshitshavhani.

Ee, zwi kha ḓi vha na vhundeme vhuhulu nga maanḓa zwiambaro zwa sialala ngauri zwi ri humbudza hune ra bva hone, arali hu na mi miṱambo vhunzhi vhathu vha a kone u vhona uri ro ambara sialala na vha vhana vhaṱuku vha kone u humbula uri Vhavenḓa ndi vhathu vhane vha ambara sialala ḽa hani. A si zwiambaro zwine ra zwiambara tshifhinga tshila, tshifhinga tshoṱhe, zwino arali hu na mitambo tambo ya musalauno a ri ambare ri kone u humbula zwine ra ra ra ambara zwone na hune ra bva hone, na vhana vhashu vha zwi vhone uri ri lushaka lwo ambaraho zwiambaro zwa hani.

Malabi ane a takalelwa ndi haya a miṅwenda ya mutswuku vhathu vha vha vha tshi khou takalela ngauri i vha i tshi khou vhonala yo naka tshifhinga tshilapfhu, zwino heyi phetheni ine vha i funesa futhi ndi hezwi zwine zwa pfhi mikhase ine ya vha i khou funeswa nga havha vha vhafumakadzi vha zwinozwino ngori i vha yo ṋaka vha tshi ambara zwithu zwa hone.

Vhulungu kana malungu kha zwiambaro zwa sialala u ita uri muthu wa hone a nakelele, u engedza lunako na u takaleliwa ha zwiambaro zwezwo. Zwino malungu ndi a ndeme nga maanḓa kha vhathu vha vhafumakadzi vhane vha vha vho ambara zwa sialala, zwi vha sia vho nakelela nga maanḓa.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho, sa tsumbo vhafumakadzi vha ambara miṅwenda kana mikhasi ine ya ḓo vha yo rungiwa yo itelwa vhone vha vhafumakadzi, vha vhanna vho vha ḓo ḓi ambara zwithu zwi no nga dzi hembe dzedzi na marukhu o rungiwaho nga heneyo miṅwenda, zwi vha zwo fhambana.

Zwiambaro zwa sialala zwi sumbedza muthu hune a bva hone na hune a a takalela zwone na hune a dzula hone, arali wo ambara ṅwenda u tou vhonala zwo ri u bva Venḓa ngori miṅwenda zwifhinga zwinzhi i vha i tshi khou ṱuwelana na vhathu vha vha Vhavenḓa, arali wo ambara mahiya u a vhonala zwo ri u iwe Mutsonga ngori zwi vha zwi tshi khou ṱuwelana na zwezwo zwine wa vha wo ambara zwone.

Nṋe ndi kha ḓi vha na tsindi ye nda ṋeiwa nga mukalaha, zwino na vhone vho ḓi vha vha tshi khou amba uri arali nda vha ndo i fara zwavhuḓi, ndi ḓo i ṋea ṅwananga, zwino ri kone uri ri vhulunge fhethu hune ha ḓo vha uri a i nga tshinyali, fhethu hu no nga dzi phuthumenndeni ri ri ri bvise hu tshi vha na zwezwi zwa mitambo ya Tshivenḓa.

Ri tshi bva muḽani ri vha ri na malungu ane ra ṋewa one, zwino ha aḽa malungu a nṋea u ḓikukumusa ngawo uri iwe u munna wo ya muḽani, zwino wo ambara ha aḽa malungu a u ṋea tshiimo tshihulwane tshitshavhani tsha uri hoyu muṱhannga u bva muḽani.

Vhathu vhanzhi kha hune ha vhupo hune nda bva hone, vha takalela badi hezwi zwiambaro zwa zwino zwine vha wana vhathu vha tshi khou ḓiṱongisa ngazwo. Zwino fesheni i ṋea vhathu uri vha vhe na dzangalelo ḽo u bva no ya zwimimani na u takalela uri vho ambara zwavhuḓi. zwiino i tamba luṱa luhulu kha vhathu na u rengiwa ha zwithu mavhengeleni.

Mushumo wa khotsi ndi mushumo muhulwane wo alusa muṱa, na u vhona uri muṱa wo ṱhogomelea nga zwi tshi ḓa kha masheleni na mutakalo na u tsireledzea. Arali muṱani hu sina khotsi zwithu zwinzhi a zwi tshimbili zwavhuḓi, ngori arali vhana vha tshi khou aluwa husina khotsi avha vhi vhana vhane vha takala vha ḓivha zwori ri vho tsireledzea. Zwino khotsi u tamba zwihulwane nga maanḓa kha vhana vhawe nga uri vha hula vho tsireledzea vha tshi kho ḓi pfha vho takala vhukuma.

Mushumo wa mme mubebi ndi wone mushumo muhulusa nga maanḓa kha muṱa. Ha sa vha na mme wa vhuḓi muṱa hoyo u nga si vhe muṱa wo ṱhogomeleaho. Mme ndi vhone vhane vha ṱhogomela vhana tshifhinga tshinzhi vha tshi khou aluwa. Zwithu zwi nonga u vha bikela, u vha ṱanzwela zwi zwiambaro na zwinzhi zwinzhi zwine zwavha zwi kho ṱoḓiwa nga muṱa. Mme vha vha vha tshi khou vhona hezwo zwithu uri zwi tshimbile nṋe ndi vhone vhane vha vhona uri zwiḽiwa zwo rengiwaho ndi zwone zwine zwa ḓo tshimbidza zwavhuḓi muṱani. Zwithu zwi no uri mme vha tamba murahu vhuimo vhuhulu nga maanḓa kha muṱa.

Nṋe ndo aluwa ndi tshi ḓivha zwori ri vhana vha ṅwali. Ṅwali ndi ene ane avha muhulwane matongoni, fhedzi zwithu zwa hone ndo vhona vhathu vhasa tendelani nazwo vhunzhi ha vhathu. Vha tshi tenda uri ahuna ṅwali.

Muthu a tshi khou phasa hu tea u vha ho tevhelwa maga a tevhelaho. Hu tea u vha hu na makhadzi vhathu vho vha tshi khou takalelana. Ha dovha ha vha na halwa ha mahafhe, khavho na ndongwana. Zwino muphaso ndi zwithu zwa nṱha nga maanḓa zwine zwa tea uri kha vhavenḓa zwi tea u itiwa.

Vhathu vha aluwa vha tshiri hu ṱhonifhiwe mivhili kha vhaswa vha vha vha tshi khou itela uri muthu a ḓivhe a tshi khou aluwa avhe na vhuḓifhinduleli. A kone uri o no vha na muṱa wawe asa vhe muthu a ṱhonifheaho a vhe muthu ane a vhonala a na tshirunzi fhethu hoṱhe hoṱhe.

Zwine ra nga zwi ita sa lushaka ndi u funza vhana vhashu vhane vha khou aluwa luambo lwashu na maitele. Arali ra funza vhana vhashu nga luambo lwashu na maitele ashu ahuna uri lwashu lu luambo lwashu lu fhalale. Ahuna luambo arali hu si na vhathu vhane vha lu amba. Zwezwo arali vhana vhashu vha kona u guda vha tevhela zwine ra khou vha funza zwone luambo lwashu na mvelele zwi ḓo vha zwo tsireledzea.

Ndi zwa ndeme uri luambo lwashu lu vhulungee, lu ri ṱaluse hoṱhe hoṱhe hune ra ya hone. Arali ndo bva ndi tshi khou amba tshivenḓa zwi to ḓivhea zwa uri hoyu muthu ubva venḓa ndi muvenḓa wa vhukuma. Zwino zwi amba uri luambo lwashu na sialala ḽashu na mvelele yashu i ḓo dzula yo vhulungea. Nga u kona uri ri ambe luambo lwashu ri sina na ṱhoni hoṱhe hoṱhe.

Ku bikele kwa mashonzha kwo fhambana fhambana, nṋe ndi tshi bika mashonzha ndi thoma nga u vhilisa maḓi nda a dzhenisa hone haya mashonzha anga. Uri ndi bvise dzi tshika dzine dza ḓo vha dzi kha mashonzha. Ndi tshi fhedza hafho ndi tshi ṱoḓa u thoma u wa bika ndi ḓo dzhia nyala, mapfura na ṱamaṱisi nda zwi kadzinga. Ndi tshi fhedza u kadzinga hezwo zwithu nda kona u dzhenisa haḽa mashonzha anga. Ndi tshi dzhenisa mashonzha anga nda dzhenisa maḓi zwa gwagwama u swika zwitshi vhibva ndi kone u ḽa mashonzha anga ndo a shela zwavhuḓi na muṋo.

Hune ndabva hone ri bika nga maanḓa hezwi zwiḽiwa zwi no pfi tshidzimba na thophi. Zwino thophi na tshidzimba ri zwi wanala musi ho limiwa masimuni nga zwifhinga zwa musi hu tshi khou kaṋiwa ndi hone hune ra wana nga maanḓa heyi thophi na zwidzimba. Thophi i shumisiwa nga mafhuri zwino hezwi ho ḓa mafhuri a manzhi ri mbo ḓi ita thophi. Tshidzimba tshi ṱoḓa mavhele, nḓuhu na ṋawa zwino hezwo zwo ṱangana zwi mbo ḓiri ṋeya tshidzimba ra kona u ḽa zwiḽiwa zwa hashu zwavhuḓi zwa tshidzimba.

Magulu ndi tshithu tshine tsha dzhia tshifhinga tshilapfu u tshi khou tshi bika. Ndi tshi ṱoḓa u bika magulu ndi ko to thoma nda a ṱanzwa abva mi miṱavha yoṱhe ine yavha i nga ngomu a vha raithi. Hezwi magulu ono ṱanzwiwa ono vha avhuḓi nda tshetshelela zwavhuḓi nda dzhia bodo heyi ya milenzhe miraru nda dzhenisa nga ngomu. Nda shela maḓi nda ita mulilo uri uvhe munzhi hezwi o no gwagwama tshifhinga tshilapfu a tshi vhonga ayo vhibvani ndi kona u tshetshelela ha nyala na maṱamaṱisi nda kona u zwi itaha nda ita na muṋo zwa ita zwavhuḓi.